Ibhasi kubalulekile kakhulu into yokuthi ilibambe ixesha elifika ngalo ngoba kaloku abantu abaninzi baye bajonge ixesha lokuthi ibhasi lifika ngabani na kwenzela balungiselele ixesha abazawuphuma ngalo mhlawumbi ezindlini zabo xana besiya emisebenzini okanye besiya kuloo ndawo baya kulo. So ke ibalulekile kakhulu into yokuthi ibhasi ilibambe ixesha ngoba kaloku abantu baxhomekeke ebhasini ukwenzela balungiselele mhlambi uhambo labo okanye mhlambi balungiselela into yokuthi ndizawuphuma ngabani ixesha endlini ukwenzela ndizofumana ibhasi mhlawumbi ka-seven okanye ka-six. So ibalulekile kakhulu into yokuthi ibhasi ilibambe ixesha elifika ngalo.

Ngokoluvo lwam imali eyamkelwa ngabaqhubi boololiwe abathutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika ihambelana kakuhle neemfuno zalo lo msebenzi. Imbangi okuba nditsho yinto yobana noba yimalini lena bayibhatalwayo pha, fuck isiXhosa is hard.

Iziphumo onothi uzibone xana kunokubakho amagingxigingxi wokubambezeleka kwinqwelomoya ziinto ezifana nokuthi abantu abanofika ngexesha kwiindawo abaya kuzo. Okanye ufumanise ukuthi i-airport zizawugcwala zithi qhu ufumanise ukuthi ke ngoku abantu abaninzi bawuphele bekhansilisha ingakumbi xana usiva kusithiwa kukho amagingxigingxi okanye ukubambezelwana kwinqwelomoya,

Ndinengxaki apha nenze impazamo enkulu, itikiti lam libhaliwe into yokuthi indlela iya eRhawutini hayi eKapa. Indlela yam iya eKapa, ndisuka eGqeberha ndiya eKapa andiyi Rhawutini. Nibhalile nina apha into yokuthi indlela yam iya eRhawutini, ndicela ke niyilungise kakhulu ngoba inkulu le mpazamo niyenzileyo apha. Abahlobo bam nabantu basendlini bandilindile phaa. Le nqwelomoya ayiphumi nge-ten past two izawuphuma nge-ten past ten. Niyayazi uba phofu kusafuneka ndihleli apha kule airport ezinye ii-hours kwakhona? Kanti laa nqwelomoya iya eKapa ibizawuphuma nge-two minutes past two emini malanga, lena yaseRhawutini izawuphuma ebusuku nge-two minutes past ten. Ndicela niyilungise le nto ngokukhawuleza sendiphazamiseke kakhulu emphefumlweni, lungisani le nto ngokukhawuleza.

Amanye amafuthe yezixaka-xaka eziye zibonakale ngelaa xesha labaqhubi lonoteksi ziinto ezifana nento okuthi i-traffic jam. Uyawuyazi ke i-traffic jam ke naphi na noba uhlala kweliphi icala lelizwe. Yinto yokuthi kuye kufumaneke i-traffic jam ufumane into yokuthi iimoto zininzi endleleni ngoko ke iimoto zininzi kakhulu endleleni abantu abakwazi ukudlula okanye mhlawumbi iimoto zihamba silowu. Loo nto ke iphethe isenza into yokuthi iimoto zingakwazi ugqitha okanye ziye apho zikwazi zifuna uya khona. Okanye mhlawumbi in some cases ufumanise into yokuthi kusitowuti abantu baphele berojwa ngoba kaloku basendleleni ixesha elide kakhulu, izikrelemnqa ke ngoku ziye zibone ithuba lokuthi eyi nali ithuba lokuthi senze unothanda.

Ezinye iindlela zokuthi abantu bayachaphazeleka luqhankqalazo labaqhubi beetekisi into yokuthi olu qhankqalazo luyabachaphazela ngeendlela zokuthi abakwazi mhlawumbi uya emisebenzini ngoba kaloku kukho uqhankqalazo. Okanye uye ufumanise into yokuthi emva koqhankqalazo amaxabiso eetekisi ayenyuswa ngoba kaloku mhlawumbi kuye kwenzeke mhlawumbi uqhankqalazo belukhona ngento okuthi bekukho umphikiswano phakathi kwabakhweli nabaqhubi beeteksi, kulwelwa le nto yokuthi kutheni amaxabiso wetekisi esenyuswa. Okwesithathu, into enokwenzeka uhlobo uqhankqalazo lungachaphazela abasebenzi yinto okuthi abasebenzi bangaphela ke ngoku kunyanzeleka into okuthi bajonge ezinye iindlela zofika emsebenzini.

Xana ungazi uba ndingabuza kubani na uba yimalini ebhatalwayo eteksini umntu onothetha naye ngumntu oqhuba iteksi loo mini okanye umntu ohleli efranti okanye umntu ombona ingathi ngophetheyo apha eziteksini. Nguye umntu onokunika ulwazi olubanzi malunga nemali ebhatalwayo eteksini.